Ke dumelana le setlhogo se se reng merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go nang molemo go e leka. Go na le merogo e le mentsi e e farologanang, morogo wa motšhaena, belele, thepe, morogo wa lephutsi. Ke merogo mengwe le mengwe e mang le mang a ka itumelelang go e ka e leka. Fa rona mo nageng ya rona re lema sepinatšhe, motšhaena le lephutsi empa ke merogo e e nang le dikotla.

Go jala mefuta ya maungo jaaka diapole kgotsa dipanana, kgotsa dinamune jalo le jalo di akaretsa mefuta-futa ya di-fertile-e. Ke buang ka manure, di-compos-a e leng manure, ke bolela ka di-H2 PH. De dilo tsa mefuta e o tlamehileng o a di lebelela fa o jala dijalo tse di jalo.

Morogo o wa mofuta wa ditamati ke morogo o gantsi borra ba dipolase ba o jwalang. O tlhoka go belwa dikota, fa morogo o gola o kgona go itshegetsa ka dikota. Fa o setse o godile o tlo ntsha malomo mo thoko ga ona, tseo e tlo bofelelong e tlo bang ditamati. Morogo o o berekisa ke bontate ba dipolase, fa rona mo motseng o ne o itlhogela.

Rooibos-o ke tee e monate mo nageng ya rona ya Aforika Borwa. Rooibos-o e na le maatla a a itseng. E na le dikotla tsa go sidila mmele wa motho, e na le bokgoni ba go sidila marapo a mmele a motho. Rooibos-o e na le addiction-e empa ke tee e monate mo nageng ya rona. Rooibos-o e na le bokgoni ba go thusa motho ka mmele wa gago fa a tlhoka go slim-a. O ka iphitlhela o nwa rooibos-o mme e ka go thusa ka mafura go a lwantsha.

Dipula tse dikgolo-kgolo. Dipula tse dikgolo-kgolo di lwa le balemirui ka gonne di tla ka medupi di gogola rooibos-o. Rooibos-o ke tee e o kareng morogo empa ga dipula tsa medupi di tla di gareleletsa rooibos-o empa balemirui ba lebane le bothata ba pula e e nang le maatla. Diboko, diboko tse dijang rooibos-o di-chemical-e di le dintsi ga di sa dirisiwa ka gonne di feleletsa di affect-a le batho.

Dintlha tsa loapi le tikologo. Mocheso o o fetogang thata, o ka ema tlhagiso ya maungo. Fa re bua ka mocheso o o fetogang thata re bolela ka dithemperetšhara tse di kwa godimo, pula ya nako e e etelwang. Fa go sena pula re ka iphitlhela re lebile mathata a tshenyo ya maungo. Sekgwa le kgala, di ka senya ditshimo le ditlhare, mathata a ditsenyana le malwetse.

Ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwa go dira dijeme le matutetse di na le tatso e e siameng. Maungo a dirisiwa jaaka dijo tse di nang le phepo e e kwa godimo, dijo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka dijo tsa boitshoko. Fa re bua ka matute, le maungo, le dijeme di oketsa mmakete wa rona.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, apole. Apole e na le dikotla empa e diriseditswe le go dira juice-e. Dipanana, dipanana di na le dikotla di le dintsi empa mmele o ka itumela ga o ka ja dipanana. Dinamune, dinamune di tletse mo nageng ya rona empa di diriseditse go dira di-juice-e tse di nang le takatso e monate. Maungo o o dirisitswe go etsa di-juice-e. Sepinatšhe ke merogo e e leng teng mo nageng ya rona.